Uma kumele ngitshale, iy'tshalo engingay'tshala, kungaba utamatisi, Iklabeshi, ispinashi kanye nemfino yey'ntanga. Lezo y'tshalo izona engizaziyo ezikwaziyo ukuthi zakhe umzimba futhi ezilula ukuthi zikwazi ukuthi uy'tshale kahle. Mase kuthi uma kufanele ngihambe ngiyozithengela into engingayizingela kungaba onogwaja ngoba kuleli hlathe la ngapha ngakithi kugcwele bona, ibona-ke engakwazi ukuthi ngibazithengele ngoba ibona abagcwele futhi baningi la esihlala ngakhona ehlathini, uma kumele ngikwazi ukuthi ngizingele ukuze ngikwazi ukuthi ngidle.

Ngicabanga ukuthi kuyinto enhle ukuba abantu bathole umhlaba wabo ngoba kuyi lungelo labo ukuba umhlaba ubuyele ngakubona ngoba basuke bashiyelwa obabamkhulu babo ukuba bawusebenzise kahle ukuze bakwazi ukuthi baphile ngawo lo mhlaba. Ngicabanga ukuthi uma benenikezwe ubulungiswa ukuthi umhlaba ubuyele ngakubona kungaba yinto enhle futhi ezokwazi ukuthi ibaphilise. bakwazi ukuthi benze into enhle ngawo umhlaba lo abasuke benikezwe wona futhi bazokwazi ukuthi baqhubeke ngaphambili nempilo bashiye konke okubi oseke kwenzeka ngaphambilini, ngithi ngicabanga ukuba ukuthi yinto enhle-ke ukuba umhlaba ubuyele ngakubona.

Izithelo engingakwazi ukuthi ngiy'thenge kumlimi wangasekhaya, kungaba yiy'thelo ezinjengo bhanana i-aphula i-orintshi. Lezo y'thelo. Ngiyazi ukuthi zinikezana amandla futhi uyakwazi ukuthi wenze izinto ey'ningi ngazo. Nengomuntu oke ay'vocavoce Ngiyazi ukuthi mangisebenzisa lezo iy'thelo, amandla azobuya masengiqede ukuy'vocavoca. Yizona-ke ey'tshalo engingathanda ukuthi kumlimi wangakithi ngimnike uxhaso ngazo ukuthi ngiy'thenge kuye lezoy'tshalo, lezo y'tshalo lezo.

Abalimi ngingabatshela ukuba basebenzise le ndlela ukuze bakwazi ukonga amanzi, baphinde futhi iy'tshalo zabo uma besebenzisa amanzi amancane. Iy'tshalo zabo zikwazi ukuthi zisheshe zimile ukuze ibhizinisi labo lokutshala lisimame futhi bakwazi ukubona umsebenzi wabo wokutshala uphumelela uyaphambili. Ngiyazi ukuthi uma ngisho kanjalo bazokthathela phezulu lokho, bawasebenzise le ndlela yokuba iy'tshalo zabo bey'fake amanzi amancane ngoba ngiyazi abalimi abaningi bathanda into esheshayo ukuze ibhizinisi labo lokutshala liqhubeke liye phambili.

Abantu abasha bayalidinga usizo mayelana nokutshala noma ukulima okwasemandulo. Ngalokho bazokwazi ukuthi balandele indlela yakudala, bayihlanganise nendlela yamanje ukuze bakwazi ukuthi uma betshala noma belima ukulima kwabo kuphumelele, kube yinto ephumelelayo futhi bayibone nento eyaphambili ngokulima kwabo. Ngibona kukuhle-ke ukuba bakwazi ukuthi uma bebheka ukuthi abalimi basemandulo babenza kanjani. Lokho kuzobanikeza ithuba lokuthi bathathe lolo lwazi lolo bahlunganise nolwazi lwamanje ukuze bakwazi ukuthi ukulima kwabo kube into ephumelelayo akwazi nokuba banikeze nesinye izizukulwane esiza ngaphambi kwabo.

Ngingazama ukwenza ucwaningo mayelana nomhlabathi lona esisuke ungakwazanga kahle ukuba iy'tshalo zikhule kahle. Into engayenza ukuba umhlabathi uphinde ungisebenzele ngingazama ukuba ngenze umanyolo njengezinto ey'suke ngiy'sebenzisa ey'njenge magobolondo amaqanda, amakhasi obhanana, amakhasi amazambane o-anyanisi abadala nayo yonke into esuke ngiyisebenzisa ewukudla, ngiphose kumhlabathi wami ukuze izokwazi ukuthi yena enze omanyolo. Ngiyazi ukuthi mangisebenzisa kanjalo umhlabathi uzokwazi ukuthi uphinde uphile ukwazi nokuthi ngitshale kahle.

Ngicabanga ukuthi abantu kulokho abazobe banikwe kona, ngokuba kuguqulwe umhlaba bengakwazi ukuthi bakusebenzise kahle ukuze bakwazi ukuthi bakhe amathuba emisebenzi bakwazi ukuthi bay'thuthukise ngokwezomnotho ukuba benze amabhizinisi amancane ezobalethela okuncane ukuze baphile kanye nemindeni yabo. Baphinde bakwazi ukuthi bashintshe ney'mpilo zabantu zasemiphakathini wabo. Ngiyacabanga ukuba abantu bengakwazi ukuthi bayisebenzise kahle imali esuke benikezwe yona yomhlaba futhi bakwazi ukuthi bashintshe isimo somnotho salapha eNingizimu Afrika.

Ngingathatha isinqumo sokuba konke ukudla, lokho engikubonayo ukuthi sekuzophelelwa isikhathi. Ngizame ukuba ngikunikeze abantu basemphakathini abahlwempu, ngiphinde futhi, okunye ngikudayise ngamanani amancane, ukuze bonke abantu basemphakathini bakwazi ukuthi bakuthenge ukuze kungeke kumosheke ngalokho ngiyazi ukuthi ngeke ngilahlekelwe ukudla okuwukuthi abantu bengakwazi bebengakwazi ukuthi bakusebenzise. Ngingasebenzisa lelo cebo lokuba ngikubeke emashalofini ngamanani amancane ukuze abantu bakwazi ukuthi bakuthenge kusanesikhathi.

Iy'ndlela engingenza ngayo ukuba iy'tshalo lezi ezihambisana ne-hydroponic ngingakwazi ukuthi ngiybeke lapho emathankini ayinsimbi futhi lapho engizowabeka khona kube nomoya ophezulu kuleyo ndawo leyo, ukuze izitshalo lezo zibe nomsoco okahle futhi owamukelekile.

Kungamele benze uhlelo lapho okuzokwazi ukuba kuqeqeshwe khona abantu abadingakala khona amakhono walowo msebenzi ukuze abantu beqasheke baphinde futhi bakwazi ukuzosiza kuyo inkampani.

Ngokwenza lokho, kusiza lokhu ukuba iy'tshalo zikwazi ukuthi zingene kahle emhlabathini ohloliwe, futhi uma ihloliwe umhlabathi iy'tshalo zizokwazi ukuthi zikhule zikhiqize umkhiqizo ofanele ngoba umhlabathi ungahloliwe kuzoba isiphazamiso ey'tshalweni ukuthi iy'tshalo zingenzi kahle ziphinde futhi zingakhuli kahle.